Iqembu lo mdlalo engingawukhetha kungaba ibhola likanobhutshuzwayo ngoba wonke umuntu cishe uyakwazi ukukhahlela ibhola, futhi wonke umuntu angagcina ejabulile futhi ebone naye ukuthi uphakathi kuleli qembu leli ukuze wonke umuntu ajabule. Umuntu alidlalele injabulo nanokuthi ahlale umzimba wakhe u-fit futhi e-healthy. Ebe nenjabulo kukho konke akudlalayo akhahlele nje ibhola, anikeze omunye uzakwabo.

Ingozi enkulu engaba khona ukuphelelwa amanzi emzimbeni lapho kushisa khona ilanga. Abantu bedlala noma bezilolonga kuphele amanzi emzimbeni, bese-ke bayaquleka, babe nezinkinga zamamasela baphathwe amajaqamba ngoba amanzi anele emzimbeni, namavithamini kuzobe sekungekho kuqedwe ukujuluka nokushisa kakhulu kwelanga. Yiyo into engingayiqikelela kakhulu futhi engiyibona ngathi iyingozi.

Umdlalo engiwubona ezinkundleni zokuxhumana i-chess. Iyona engikhonile ukuthi ngiyibone ngayithanda, futhi ngayidlala, ngoba ngiyidlala nabantu bakwamanye amazwe, futhi ngiyakuthokozela ukuyidlala. Lapho ngiyakwazi ukuthi ngihambise isikhathi futhi ngigcine umqondo wami usabalele futhi ngingacabangi izinto ey'ningi. Ngikhone ukuthi ngicabange kulo mdlalo lo engisuke ngiwudlala ngaleso sikhathi, futhi ngifunde ukuthi umuntu uma enza noma yimuphi umdlalo mina ngizodlala kanjani, sebenzise kanjani iphutha alenzile kulowo mdlalo engisuke ngiwudlala ngaleso sikhathi.

Indlela yokuthi wenze imali, ukuthi ujime bese ujimisa abantu ube namakilasi lapho ozobe ufundisa khona abantu ukuthi bajima kanjani futhi ubasize ukuthi bazilolonge labo bantu kulawo makilasi, futhi intsha ingakuthokozela kakhulu lokho kanye nabantu asuke sebekhulile. Nalaba abafuna ukunciphisa imizimba yabo bengasizakala futhi bejabule ukuthi ukhona umuntu ozobasiza futhi ozobakhombisa indlela elungile ukuthi bazilolonge, futhi bengalimali uma bezilolonga.

Izikole kungamele ukuthi uma ziqasha, ziqashe othisha abanekhono lokuthi bakwazi ukusiza iy'ngane noma zibajimise iy'ngane noma be-coach-e izingane kuzemidlalo. Kube namakilasi lapho abazokhona ukuthi befundise izingane ngalowo mdlalo futhi lokho kuzobasiza othisha ngoba bazobe sebenza imisebenzi emibili, lapho bezoholela izinto ezimbili, futhi lokho kuzothuthukisa amakhono entsha yalapha eNingizimu Afrika.

Okungasiza kakhulu ukuthi, njalo uma kuqala unyaka kube abafundi kube khona lapha abagcwalisa khona. Besho ukuthi imuphi umdlalo abangathanda ukuthi bewudlale, kunoma yimiphi imidlalo ekhona bona bekhethe. Bese othisha bayabuka ukuthi iningi labafundi bakhetha luphi uhlobo lomdlalo. Bese-ke bayakwazi-ke ukuthi-ke besho ukuthi hho nali iningi labafundi bafuna le midlalo le abafuna ukuyidlala, bese-ke kuqokwa yona ukuthi isikole siyidlale leyo mdlalo.